Eyona nto endinoyenza xa ndibona uba ibhasi ayifiki ngexesha eqhele ufika ngalo, nguloyiko lokuba leyithi emsebenzini. Ndingakhwela iteksi iyondibeka kwenye i-bus stop okanye ndikhwele iteksi eyondibeka ngqo emsebenzini.

Eyona nto enokwenziwa ngoonoteksi, kukwazi usebenzisana nabanye abantu ezindleleni. Baqhubisane kakuhle, bavumele abanye abantu bagqithe ngendlela, baqhube ngendlela kufundiswa ngayo esikolweni soqhuba, uba siqhuba njani na endleleni. Ukwenzeka uba kungabi namsindo, kungabikho zingxabano endleleni.

Ukutya okunempilo, okunemisoco, ukutya okungandinika amandla xa ndiqhuba uba ndingadinwa, ndingozeli endleleni.

Ezona zizathu ezenza uba ndingoyiki uhamba ngenqwelomoya, kuba inqwelomoya ngokwezibalo yeyona ndlela ikhuselekileyo yokuhamba. Ngenxa yemithetho engqongqo yokhuseleko, uqeqesho lubanzi lwabaqhubi bayo kunye ne-technology yayo inqwelomoya ephucukileyo nenkqubo yokuhlola.

Ndingaziva ndikhathezeke kakhulu, ndinoloyiko, ndizibuza uba ndizawufika njani emsebenzini, ndizawuhamba njani. Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu.

Ngokwezam izimvo, ibhasi enedekha enye yeyona ikhuselekileyo kunebhasi eneedekha ezimbini. Ngenxa yomngcipheko ophakamileyo weengozi zokuqengqeleka kweebhasi ezinemigangatho emibini, ingakumbi ngexesha lokuijika ngokukhawuleza, ngenxa yokuba iziko labo lobunzima liphezulu. Oku kubenza babe semngciphekweni woqengqeleka, nto leyo enokubangela ukwenzakala okunzulu kubahambi.

Eyona nto ndingayithandiyo ngalo msebenzi kukuba uhlala ixesha elide ngaphandle kwekhaya, iiyure ezinde emva kwevili ezikhokela ekukhathaleleni. Iimeko zemozulu ezingalindelekanga, imimiselo engqongqo malunga neeyure zokuqhuba kunye ke neengozi ezinokuba khona endleleni ngenxa yezinye izithuthi.

Yimibhobho, iimpahla zasekhaya, ukutya, iziselo, izinto ezingamanzi, izinto ezinkulu, izinto ezincinane kunye nezithuthi.

Kunganceda ngokunciphisa ukulibaziseka kokhathalelo, ukuphucula ukufikelela kwiingcali, ukubonelela ngeendlela zokuhamba kwezigulana nokunciphisa imiqobo ekhathalelweni.

Ewe ngokowam umbono imibutho yeeteksi iyabenza ubomi bube lula kubaqhubi beteksi. Ngokubanika isakhelo sokulawula indlela, ukulawula ukhuphiswano, ukuxoxisana ngamaxabiso nokukhuthaza umdla wabaqhubi nabasemagunyeni ngokuyintloko ukudala imeko yokusebenza ezinzileyo nehlelekileyo.

Apho ndihlala khona azikho, abantu abadala bayasokola xa kufuneke baye eziklinikini okanye baye ezivenkileni. Bakhwela zona iitekisi ezi, ezi zikhwelwa kwasithi.

Ndingaqinisekisa ukuba imoto ikulungele ukuhamba uhambo olude. Imoto ingasiwa kwi-service, inonongwe ngendlela, ikulungele ukuhamba ukuze sibalekele ukungena kwiingozi, nokungena engxakini sikude nasemakhayeni ethu.

Ndingakhangela abantu endibaziyo endiqhele ukhwela nabo, ndibachazele ngemeko yam, ndicele uncedo kubo ukuba bandiboleke imali yokuya emsebenzi nophinda ndibuye, ndizawubanikeza ufika kwam endlini.

Ukhenketho lwasezilokishini lunokuba luncedo kubahlali abahlala kwindawo ezihlwempuzekileyo ngeendlela ezininzi. Kuquka amathuba oqoqosho, ukufuduka kwabantu namandla ezopolitiko.

Uloliwe othwala abantu abaninzi unokubangela ingozi ikakhulu enxulumene nokugcwala kwabantu ngokugqithisileyo. Umngcipheko wokuphazamiseka kwiimeko zongxamiseko, umngcipheko ophezulu wengozi ngenxa yokuhamba kakhulu kololiwe kunye nobunzima bokulawula inani elikhulu labakhweli kwizikhululo, ezinokukhokhela ekonzakaleni ngenxa yokutshixa, ukukhubeka nokuwa ngexa lokukhwela nokwehla.